Loko ndzi pfula akhawunti ya le bangeni ndzi nga vutisa leswaku xana ku na mali ya nkarhi na nkarhi leyi ndzi faneleke ndzi yi hakela eka akhawunti leyi na leswaku xana ndzi fanele ndzi khoma mali ya le hansi ngopfu njhani leswaku akhawunti yi tshama yi tirha yi nga pfaliwi hi ku famba ka nkarhi ndzi nga vutisa na leswaku ndzi nga tirhisa akhawunti ku hakela swilo ku rhumela ni ku amukela mali kumbe yi hlayisela mali ntsena.

Loyi a nga xaxametiwaka tanihi muvuyeriwa u nga hlawula xirho xa ndyangu ku fana na n'winyi nuna vana kumbe vatswari munhu wa le kusuhi loyi u n'wi tshembaka ku fana na makwavo i swa nkoka ku hlawula hi vutlhari hikuva u tiyisisa leswaku mali yi ya eka munhu loyi u n'wi lavaka ku hlayisa vana kumbe lava a va u va tlangelaka loko u nga ri kona ku hunguta swiphiqo hi nkarhi wa maxangu ya ndyangu.

Swi nga engetela mintlhaveko hikwalaho ka swilo leswi landzelaka ku tlakuka ka nkatsakanyo ni ku karhateka va nga titwa va pfilunganyekile hikwalaho ka ku boheka ku hlanganisa mali hi xihatla hi nkarhi lowu faneleke ku wisisa miehleketo leswi swi hatlisa ku karhata mbilu ni mianakanyo naswona swi va sivela ku rila no hlawuleka hi ku rhula va tikuma va karhateka hi mali ematshan'wini yo tsundzuka loyi a loveke ku titwa va tsandzeka kumbe va nga fanelanga ku veka ndyangu eka xiyimo xo kombela eka vanhu va le handle.

Xivangelo xa endla munhu a kombela mali yo tala ku tlula mpimo ku nga va leswi landzelaka ku pfumaleka ka vutivi bya timali vanhu vo tala a va swi tivi leswaku ku lomba mali yo tala swi vuyerisa bangi mali yo tala kambe swi nga va vuyerisi kahle vona vona vini va nga ha hleketa leswaku ku kuma mali yo tala swi ta pfuna ku lulamisa swiphiqo hinkwaswo. Ku lava ku ku hanyisa vutomi lebyi tlakukeke eka vanhu, ku lava ku pfuna ndyangu kumbe vanghana.

U nga rhumela hi tindlela leti landzelaka u ya ebangini ya wena u ya tirha u ya tirhisa swift code ya banga ya loyi u n'wi rhumela mhaka mali u nga tirhisa na money market ku rhumela mali hi tinambara to karhi u tirhisa pasi ra munhu ivi loyi a yi amukeleka na yena u ta tirhisa pasi ku yi humesa.

Makhombo ya endlelo ra minyikelo ya vaaki ku nga tiyiseki hi vanhu va nga pfuna kumbe va nga pfuni ndyango wu tshika ku rila hi ku rhula wu sungula ku hlanganisa mali kumbe ku famba wu koleka mali eka vaaki ku nga fikeleli ntikelo wa xilahlo hi ku hetelela mimpfuno ya endlelo ro minyikelo ya vaaki ri tirhela hi xihatla swi komba vun'we bya ndyangu na muganga.

Ntswalo lowu nga cinciki loko ntswalo wa tiko kumbe ikhonomi wu ya hansi wena u ya mahlweni u hakela hi lo ku kulu hikuva wa wena a wu cinci ntswalo lowu cincaka, wu nga ha tlakuka kumbe wu ya hansi nkarhi wun'wana na wun'wana u nga hleketelangi.

Ina, ndza pfumela hikuva swa hantlisa ku hakela switirhisiwa swa xidijitali swi endla leswaku u hakela hi nkarhi wo komisa naswona loyi u n'wi hakelaka a kuma mali hi nkarhi wolowo ku olova ku lawula timali u kota ku hlayisa leswi u swi hakelaka naswona u nga swi endla loko u ri ekaya swi hunguta ku tirhisa mali ya maphepha leswi swi hunguta khombo ra ku yiveriwa ku lahlekeriwa hi mali ni swingoho swa timali to ku pfuna eka ku hakela hi nkarhi u kota ku pfuneka nkarhi wun'wana na un'wana.

Ndzi nga langutisana na xiyimo lexi hi ndlela yo hlonipheka ndzi ta vitana munhu lweyi a ri hi risema ro basa ndzi kombela ku twisisa xivangelo xa ku nga hakeli ndzi nga ringeta ku twisisa xiyimo xa yena swi nga ha endleka a lahlekeriwe hi ntirho swikweleti mavabyi kumbe swivangelo swin'wana na swin'wana ndzi nga ku tsundzuxa hi milawu ya switokofela leswaku ku tluleriwa milawu swi nga onha ku tshembeka ka ntlawa.

Swipfuno swo hakela mali ya baluni hi leswi landzelaka, ku hunguta hakelo ya n'hweti na n'hweti, loko u ri ni vuswikoti byo hlayisa mali u nga hlayisela hakelo ya baluni hi nkarhi wa nkarhi leswi swi ku ye swi ku yehlisela tlhandlekelo wa mali leyi a yi ta va kona hi ku tswalekela swi endla ku u nga hakeli malembe yo tala makhombo yo hakela baluni hi lama landzelaka hakelo ya baluni yi tlakuka swinene hi makumu loko nkarhi wa xikweleti wu hela u fanele ku hakela nhlawulo lowukulu hi nkarhi wun'we leswi swi nga va swi tika loko u nga hlayisanga mali yo ringana.

Ndzi nga vutisa swivutiso leswi landzelaka ntswalo wa mali xana bangi yi nyika ntswalo wa ku kula wu ringanela njhani eka akhawunti ya ku hlayisa mali tindlela to vekela mali xana ku na mali yo sungula yo pfula akhawunti xana bangi yo rhurhisa mali yo hlayisa akhawunti yini xana ndzi nga yi humesa mali leyi eka akhawunti nkarhi na nkarhi handle ka ku kokeriwa mali yo karhi xana ndzi fanele ku xi ku yi hlayisa nkarhi wo fikela kwini ku va ni yi humesa.

Akhawunti yo hlayisa mali hi laha u kotaka ku veka mali ya wena kona ivi yi tswalelana emakumu u kotaka ku yi humesa yi ri yi tele akhawunti ya credit hi laha va ku lombaka kona mali u kota ku yi tirhisa ivi u yi hakela hi katsongo hi katsongo ku famba ka nkarhi.

Maphepha lama lavekaka eka vanhu lava nga ri ki va le tikweni ku nga va ku ri Visa, passport na maphepha ya ku pfumelela leswaku u nghena etikweni rin'wana.

Leswi antswaka leswaku munhu a swi endla loko a khome mali ya n'hweti na n'hweti ya xitokofela i ku yi veka ebangini hikuva mali yi va yi nga hlayisekanga loko yi ri ekaya va nga yi yiva kumbe yi lahleka munhu a nga swi tivi leswaku yi fambe njhani kambe ebangini yi sirhelelekile minkarhi hinkwayo.

Munhu loyi a tshamaka entsungeni wa malwandle a nga rhumela mali hi ku tirhisa EFT kumbe tinambara to karhi leti munhu loyi a n'wi rhumelelaka a nga tirhisa pasi ku ya humesa mali eka switolo.

Makhadi ya swikweleti ma tirha hi ndlela leyi, khadi ri ku nyika mali leyi u nga kotaka ku yi tirhisa hi nkarhi wun'we ivi endzhaku ka sweleswo mali leyi u nga yi tirhisa u yi hakela katsongokatsongo hi n'hweti.

Leswi humelelaka loko u nga swi koti ku hakela khadi ra wena swi affect-a credit score kumbe u nga tikuma u blacklist-tiwile leswaku u nga pfula makhadi man'wana.

Mimpfuno ya khadi leri i ku veni u kota ku kuma mali nkarhi wun'wana na wun'wana loko u ri hava ene u lava ku yi tirhisa swa xihatla hi nkarhi lowu khadi ra swikweleti ri nga ku pfuna ivi u kota ku hakela mali leyi loko u yi kuma.

Kokwana ndzi nga mu komba tindlela leti a nga kotaka ku hola hi tona mali ya yena ya mudende leswaku a nga endla leswaku mali ya yena yi nghena ekhadini ra yena ra le bangi nakona ndzi nga mu komba leswaku mali leyi hambi a nga yi humesanga tin'hweti n'hweti na n'hweti yi va yi hlayisekile minkarhi hinkwayo a swi bohi leswaku a ya yi humesa a nga ya nkarhi wun'wana ni wun'wana loyi a kotaka wona.

Leswi a swi nga ta ndzi endla ndzi titwa kahle hi ku hi ku mali leyi a ndzi yi hlayisa ndzi yi hlayisa hikokwalaho ka ku veni yi na ntirho emakumu, loko munhu o va a yi dyile leswi swi nga ndzi khunguvanya ndzi nga khunguvateka ngopfu hi mhaka leyi hikuva.

Khadi ra debit ri ku pfumelela leswaku u tirhisa mali leyi u nga na yona eka akhawuntini ya wena, khadi leri a ri ku pfumeleli leswaku u nga tirhisa mali leyi nga riki kona nakona a ri ku pfumeleli ku ku lomba mali loko mali yi nga ha ri kona a ri nge tirhi. Khadi ra xikweleti ri ku nyika mali yo karhi leyi u nga kotaka ku yi tirhisa ivi u yi hakela endzhaku ka nkarhi leswi swi vula leswaku khadi ra xikweleti ri ku lomba mali.

Ku hlayisa mali hi ku hlangana swi vula leswaku mi vekela mali mi tele eka akhawunti yin'we ivi mi ya yi humesa emakumu mi yi hangalasa eka wun'wana na wun'wana loyi a nga vekela ku hlayisa mali hi munhu hi yexe swi vula leswaku laha u tivekela mali ya wena ntsena eka akhawunti u ri one.

Ndzindzakhombo wa xilahlo a wu hakeli ntsena mali ya xilahlo, ndzindzakhombo wa xilahlo wu hakela na bokisi nkarhi wun'wani wu ku wu ku tisela na movha to fambisa bokisi.

Loko ndzi lava ku veka mali, hikokwalaho ka ku huma peceni. Ndzi nga langutisa nhlayo ya mali leyi ndzi lavaka ku yi veka, malembe lawa ndzi lavaka ku yi veka wona, malembe lawa ndzi lavaka yi ndzi hlayisa wona na ntswalo leyi nga tswala wona ka malembe lawa ndzi nga ta va ndzi yi veke ha wona.

Airtime leyi ndzi yi xavaka yi tekaka nkarhi ku hela, hi leyi ndzi yi xavaka hi foni ivi ndzi xava data hi yona. Leswi swi endla leswaku ndzi endla swilo swo tala airtime yi nga helanga, ndza kota ku xava timinete ndzi xava data leyi nghenaka ka inthanete hi mali ya le hansi.

Va bangi va nga lava ku tiva statement xa mehe xa tin'hweti leti nga hundza, va nga lava ku tiva credit score ku kota ku vona ku ndza swi kota ku hakela swikweleti. Va nga lava ku vona ku ndzi tshama ndzi teka xan'wanchumu hi xikweleti ka malembe lama ya le ndzhaku.

Ku xava movha hi xikweleti swi kahle hikuva swi ku nyika nkarhi wo yi hakela hikokwalaho ka matimba ya wena lawa u kotaka wona. Hikuva loko wo lava ku yi xava cash swi nga lava u vekela mali malembe yo tala, ku veni u kota ku yi xava hi nkarhi ha wun'we.

Ku hakela xikweleti i xilo lexi nga nandzikiki, a ndzi nga titwi ndzi tsakile loko ndzi hakela xikweleti, hi ku a ndzi titwa onge mali leyi a yi fanele yi tirha swin'wana swa nkoka handle ko hakela swikweleti.

Ndzi nga n'wi byela ku a hakela van'wamachonisa hi nkarhi, hi ku loko a teka nkarhi ku va hakela mali ya tswalelana laha yi ya ka yi tala ngopfu ivi swi kumeka a tsandzeka ku yi hakela. Ndzi nga n'wi byela leswaku a nga lomba mali ebangini loko a ri ka swiphiqo swin'wana na swin'wana handle ko ya ka va machonisa.

Ndza pfumela leswaku mfumo wu pfuna wu pfuneta ku hakela medical aid hi percentage yo karhi ku ya hi mutirhi na mutirhi, ka un'wana na un'wana loyi a tirhaka ka mfumo. Mfumo wu fanele wu n'wi hakelela mali yo karhi eka medical aid.

Mali leyi yi pfuna leswaku munhu a kota a kota ku ya mahlweni na vutomi bya yena hambi a heleriwe hi ntirho, hikuva swi nga tshuka swi tika ku veni u kota ku ya mahlweni u hanya endzhaku ko helela hi ntirho. Hikokwalaho mali leyi i ya nkoka ngopfu ku munhu loyi a nga helela hi ntirho a yi kuma.

Ndzi vona swi ri kahle ku teka movha leyi nga tirhisiwa hi swikweleti, hikuva wa swi kota ku yi tlhelerisa ndzhaku loko yi tshuka yi ku nyika tinkingha kwala ndleleni, hikuva yi va yi tirhisiwile hi munhu un'wana, hikokwalaho u va u nga swi tivi swiphiqo swa yona hinkwaswo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va ya ebangi ku ya lomba mali, loko ti-interest ti ya henhla na mali ya vona leyi va yi kolotaka yi nga tshuka yi ya henhla. Nakona ku xava yindlu a swi olovi swi lava va langutisa, nakona va dyondza swilo swa ku tala hi ku xava yindlu.

Munhu loyi a lavaka ku pfala akhawunti u fanele ku tiyisisa leswaku u tirhisa mali leyi nga le ka akhawunti hinkwayo yi hela, nakona a tiyisisa leswaku a nga koloti u tirhisile mali na ku hakela hinkwayo leyi a yi kolota. A tlhela a a va a endla a endla sure leswaku akhawunti yi pfariwile emakumu.

Vubihi byo mutswari wo karhi a tirhisa mobile money ku hakela swikweleti swa vana exikolweni, i ku veni a nga endla mistake kumbe error loko a a ri karhi a a chela akhawunti number, laha mali yi nga lahlekaka. Kumbe ku kala proof ya ku u hakerile.

Loko ndzi ri exikarhi ka ku ka ka ka vutomi na ku hanya, ndzi nga ya ebangi ku ya lomba mali, hikuva bangi ya swi kota ku ndzi nyika nkarhi wo leha wo hakela. Kambe machonisa a nga veketeli u ku nyika nkarhi lowutsongo nakona loko u nga hakeli wa swi kota ku ku tela ndlwini a ta ku khunguvanyisa.